Artificial intelligence e bolaya setjhaba sa rona haholo hobaneng ntho e nngwe le nngwe feela e hlahang, re se re inahanela ho yona. E ngola le hae kaba ke moqoqo. Jwale ha o sa tshwana le pele moo e le horeng ebile re a tseba hao katho o ngole moqoqo wa iqapela, ebe ba jwale o ngola ka seo o se ratang. Ha jwale ha ngwana ka fuwa mosebetsi wa hae wa matshwao hore a ngole moqoqo, a iqapela. O se ntse a lata yona artificial intelligence. Yona kannete e fokotsa bohlale ba rona hoba ha re tloha feela re sentse re itshetleha ka yona ho eng kapa eng. Yona le ha ene re ya re bebofaletsa empa kannete e bolaya boko ba rona.

Ke ile ka elellwa hore Wi-Fi ya ka e hack-uwe hoba ke bitse bana ba heso ba nketetse mme ba kopa hore ke ba hotspot-e. Ke ile kare ka ba hotspot-a ka fumana hore hake kgone. Ka founela batho bao ba nkenyeditseng Wi-Fi, ke hona moo ke ileng ka fumana taba ya hore ha ke kgone ke fihlelletse limit-i hoba limit-i ya ka ke a batho ba bahlano ho kenyeletsa le nna. Ka ba botsa hore ke bo mang ba ba keneng moo. Ba mpha mabitso a di-phone tseo. Ke hona moo ke ileng ka elellwa ka bana bana baneng ba rata ho etela moo ke dulang, ba rata ho dula teng mme ba shebelletse TikTok teng. Ke hona moo ke ileng ka kopa thuso hore ke etse jwang hore ke ba ntshe. Mme hathwe ke etse ka .

Ya di-data bundles le kae? Moreki wa rona re elelletswe hore ha esale jara ena, ha o soka o re o iteke hore o ke o ntshe bonyenyane. Mme ha ho le jwalo, ke batla ho o tsebisa ntho e ka nolofatsang pelo ya hao. Selemong sena ho entswe diphethoho tsa hore bareki ba rona ba batshepehi ba tla fuwa metsotso e mashome a mabedi ka kgwedi, ha feela ba ntse ba patala hantle. Monate-nate wa taba ke hore, ka kgwedi ya Tshitwe o tla fumana metsotso e mashome a tsheletseng. Mme ha ho le jwalo, re a tseba hore o ka founela motho mang le mang o mo lakalletsa hore a be le letsatsi le monate. Ikgapele monyetla ona mme o se fetwe. Moreki wa rona ya tshepehang.

Playlist ke mmino o record-uweng. Mme o fumaneha di-platform-ong tse fapaneng jwalo ka YouTube, Spotify le tse ding tse ngata. Playlist hape e fumaneha hantle kapa e utlwahala di-radio-ng moo e le horeng tsatsing le itseng, le ikgethileng ba tla o hlalosetsa dibohodi hore ba tlo o letsetsa eng? Tsatsing leo.

Tshitiso ya dipapatso e thusa ka hore e re fa tlhahiso leseding ka dintho tse eleng horeng re ka se ditsebe jwalo ka bamamedi. Mme e thusa ka dintho tse eleng horeng nako e nngwe re ka di thabela. Jwalo ka dijo tse theotsweng mabenkeleng, diaparo tse theotsweng kapa diaparo tse ntjha tse leng horeng di qala ho kena lebenkeleng. Kapa le yona meriana e le horeng e ka amana le lefu le tla be le tshwere motho ka yona nako eo. Le sebaka sa moo o ka fumanang meriana eo teng.

Ke thusa bana ka Google. Re sheba ditshwantsho tse ba ka di hlokang le yona AI .

Ditaba ke di fumana ka tsela ya sepikara se ratang ho matha se ntse se bua se hasa ditaba tsa lekweishene jwalo jwalo. Mohlomong ha o na le pitso e bohlokwa, mokhanselara a hloka ho bua le rona, ho matjha sepikara. Ho tloha moo, mokgwa o mong ke ona wa ha Facebook. Ke fumana ditaba marangrang a dikgokahano ho sebediswa Facebook. Mme ena ya sepikara yona e qadile ho tloha ke santsane ke le monyane. Ena ya ya marangrang ke ntho e qadileng lemong tse pedi tse fitileng mme ke nahana hore ho tlametse ho etsuwe koranta e ngolang ditaba tsa mona, re kgone ho tseba ka botlalo ho etsahalang .